Ke tlo buisana le bo rapolasi ba bang ka taba ya ho ha diente tsa diphoofolo ka hore ha di soka di fihla. Mme ke tlo buisana le bona ka yona hore re ka etsang hore re fumane diente tseo. Bohlokwa ba diente tsenana ke hore diphoofolo tsa rona di phele hantle, di se ke di ya kula.

Metswalle, ho bohlokwa hore re itlhokomele ebile re je le dijo tse tla re fang matla. Hore re itlhokomele, re ka itlhokomela ka mekgwa e fapaneng. Re itlhokomela ka ho itlhwekisa le ho hlwekisa moo re dulang teng, kapa re ka re ka itlhokomela ka ho thibella di-sick-i tse tla re tshwarang ka ho ya sepetlele kapa tleliniking . Hore re thole dijo tsenang le matla, tse tla re fang matla. Re tlameha ho ja ditholwana, mme ditholwana re di thola mabenkeleng.

Ke kile ka kopa ho dikga empa ha o wa ba bonolo ho kga ditholwana tsena dijareteng tsa toropong. Hobane bo monga dijarete tsenang le difate tsa ditholwana, ha ba dumele ha re di kga difateng tsa bona.

Ha motho ana le dipere kapa polasi ya dipere, hona le melemo e mengata eo a ka e fumanang jwalo ka kwetliso le papadi. O ka ruta batho ho palama dipere kapa o be le sekolo sa ho ruta ho palamisa dipere. Sena se ka hlahisa tjhelete hape batho ba, hape batho ba bang ba fumana thabo le kgotso ha ba sebetsa ka dipere.

Ke tshwenyehile hobane ke sa tsebe hore na bothata ke bo fe ditsuonyaneng tsa ka? Mme ke tla bitsa ngaka ya diphoofolo e tlo hlahloba ditsuonyane tse kulang.

Ke tlameha ho hlalosa mosebetsi hore ke mosebetsi wa letsatsi le letsatsi, boikarabelo, sebaka sa mosebetsi le nako ya mosebetsi. Ke hlalose tsebo le ditifikeiti tse hlokahalang for mosebetsi ono. Ha ke qeta, ke bapatse mosebetsi ono marangrang.

Dijalo tsa ka di batla mobu o tlileng hantle, mme dijalo tse ke tlo dijaleng ke ditamati, meroho le meroho ya dinawa.

Kene ke tla baka mahe ana hantle ka di-packet-e tse fapaneng. Mahe a six, a twelve, le a thirty mme ke wa rekise. Hore ke wa rekise ke tlo wa bapatsa TikTok, Facebook, WhatsApp-o kapa dipampiring ho hohela bareki hore ba tlo reka mahe ana. If ho kgonahalang, nka ba sebedisa hape for ho etsa dijo if ho hlokahala.

Bo ntatemoholo le bo nkgono le bile teng nakong tseo temo ene ele mokokotlo wa bophelo. Le tseba ho lema, ho hlokomela diphoofolo le ho boloka dijo hantle. Mme ha re ka sebetsa mmoho le lona, re ka aha bokamoso bo botle setjhabeng sa rona.

Seo re se hlokang ke puisano e hlomphehang le botshepehi. Basebetsi ba lokela ho sebetsa le ho ithuta tse ngata. Beng ba mapolasi bona ba hloke ho ananela basebetsi le ho ntlafatsa tlhahiso. Ha ba ka sebetsa mmoho ba ka fumana tharollo e lokileng.

Ke jala canola mona polasing ya ka. Canola ke semela se hlahisang peo e tswang ho yona. Ke kgethile ho jala canola hobane ena le tjhelete e kgonang ho sebetsa mapolasi a maholo, hape e thusa mobu.

Ha di sebediswa di ka robeha, ke ka qala ka ho leka ho di lokisa haholoholo ha bothata bo le bobebe. Ha bothata bo le boholo kapa se sebediswa se le tlasa warranty. Ke se kgutlisetsa moo ke se rekileng teng bakeng sa tokiso kapa ho nkelwa sebaka. Ha ntse se lokiswa ke kadima se sebediswa hore mosebetsi o se ke wa ema, o tswelepele.

Kwetliso e nepahetseng ya basebetsi le ho apara disebediswa tsa tshireletso.

ID ya Afrika Borwa, bopaki ba ngodiso ya polasi, bopaki ba hore ho sebetsa ka temo, lenaneo la tshebediso ya tjhelete, ho kopana le maemo a .

Kena le mehlala e mobedi. Mohlala wa pele ke letswai, jwalo ka dinawa tse makotikoting. Letswai le thibela di-bacteria. Ya bobedi ke ho omisa, ho tlosa metsi, ho thibela dijo ho senyeha jwalo ka ditholwana tse omisitsweng.

Ke fumana metsi ka ho kenya ditanka ho bolokella metsi a pula. Hape ba ka boloka metsi ka ho sebedisa mekgwa e bolokang metsi jwalo ka drip irrigation.

Ho thusa dihwai tse nyane ka dithuso tse tobileng hobane tsona ke tsona tse anngweng haholo ke ditlamorao tsa phetoho ya maemo a lehodimo. Hape, mmuso o ka kena mmarakeng ka puso ya ditheko bakeng sa dijo tse ding tse bohlokwa. Jwalo ka bohobe, rice, nama ele ho sireletsa bareki.

Nka kopa thuso ho moeletsi wa lelapa, mo priest-a kapa motho ya hlomphuwang ho ba thusa ho fitlhela tumellano. Kapa ba bue ka boitshepehi, ba mamellane le ho leka ho utlwisisana.

O tlameha ho tseba mefuta le dijo tseo dimmutlanyane di dijang. A be le kutlwisiso ka mmutlanyane. A tsebe le hore mmutlanyane e hloka ho dula sebakeng se jwang?

Taba ya hore e nkilweng ka ho qhekanyetswa e lokela ho kgutla ho beng ba yona. E amana le toka, history, le ho busa seriti sa batho ba amehileng. Ho kgutlisa naha ke mohato wa ho lokisa ditshila tsa nakong.